Ezindaweni zasemakhaya izimoto zokuhamba azikho ziningi zincane futhi imigwaqo iyabheda okwenza ukuthi izimoto zingabi khona amathekisi namabhasi kanti makuwukuthi zikhona izitobhu zikude akuhambeki. Lokhu-ke kuye kuhambe kuhambe kube inkinga ekuthenini abantu mabefuna ukuhamba mhlawumbe ukuya emtholampilo bangakwazi ukuthi basizakale. Kanti ngale emadolobheni amathekisi, amabhasi maningi kakhulu ney'ndawo zokulayisha izitobhu ziningi futhi ziseduzane inkinga kwenza ukuthi kugcwale emadolobheni.

Ukuhlela ukuthi izinto zihambe ngezindleko eziphansi. Ukuthi ngingabheka isikhathi okokuqala nje lapho khona kungekho ku-demand ukuba ngikhokhe kakhulu ngingathumela labo. Okwesibili, ngingabheka iy'nkathi ezihamba ngayo uloliwe ukuthi ubiza kangakanani. Ngipake kahle nezikhwama ngisebenzise abantu abajwayele ukupaka zonk'izinto.

Into yokuqala mangiwumgibeli ngingapakisha izinto ezibalulekile engizidinga ngempela umbuzo ongangisiza ukuthi ngingakwazi yini ukuphila ngaphandle kwalento noma angeke ngikwazi. Okwesibili, ngingapakisha izinto esingasindi, izinto ezinganawo amandla noma isindo esikhulu. Okwesithathu, ngingabheka isimo sezulu salapho engiya khona ngizokwazi ukuthi izinto ey'fana namajezi makuwukuthi angeke zidingeke ngingazifaki noma kuthiwa ngifakile ngifake izinto ezincane ezingeke sisinde kanti azinaso isidingo.

Ama-shuttles angakwazi ukuthi asize abantu abadala ngokuthi babe nezimoto ezihamba njalo ukuya emadolobheni, ukuya emtholampilo nokuya ezindaweni zokuthenga ukudla. Okwesibili, ama-shuttles angakwazi ukuthi asize abantu abadala ukuya emapaki noma ukuya ey'ndaweni zamasiko noma ukuya ey'ndaweni zokudla kanti futhi awagcinanga lapho. Ama-shuttles angakwazi ukuthi asize abant' abadala ngozokuphepha khona kwabo ngoba akhandelwe ukuthi abeney'bambo ezinde zokuthi bagibele kalula nokuthi bahlale kahle futhi ezitulweni.

Ezokuthutha zomphakathi zingakhuliswa ngokuthi ey'ndaweni zasemakhaya kuqale kube khona imigwaqo ezokwazi ukwenza ukuthi kuhambeke. Lokho kuzodala ukuthi kuqale kungemi amabhasi, kungemi namatekisi. Okwesibili, kungaqalwa kancane kubekhona ibhasi ehamba ngesikhathi esithize ey'ndaweni zasemakhaya.

Izinkinga ezinkulu ey'bhekana nezaguga okokuqala ukungabikhona kwezimoto ey'thutha bona. Okwesibili ukuthi noma sezikhona izimoto zibashiya ekudeni nasezitobhini noma nala bahlala khona. Okwenza ukuthi babe nenkinga bagcine sebabanjwa inkunzi noma bagcine sekwenzek'ubugebengu kubona kugcine sekwenzakal'izinto kwesinye isikhathi ezinye ey'fana nokudlengula ukuthi balahlekelw'iy'mpahla zabo lezo bebuye ukuyozithenga.

Izinzuzo zokuqala ukuphepha nokuhlaliseka okunakekelayo ngisho njalo ngoba abantu abahamba ngey'moto ngamasonto kuvamise ukuba abantu basemphakathini abantu basemasontweni abantu abazokwazi ukuthi banakekele abantu abadala abanokuwodloka komqondo. Okwesibili, ukunciphisa ukuhlala wedwa abantu abanesifo sokuwodloka komqondo bathand'ukudangala bahlale bodwa ngoba bazizwa ngazathi abamukelwe umphakathi.